Mayelana nomngcwabo, ngingathi kumngani akehlise umoya futhi ey'ntweni ezikanje kubalulekile ukuthi kube nokuthula, yena akazama ukwakha ukuthula kuqala kuyima aqale achaze udaba lakhe ukuthi kubaluleke kanjani ukuthi kwenziwe usiko uma kuzofihlwa umuntu, kungenzeki isinoma ikanjani. Kanti futhi iphuzu lomuntu emunye libalulekile, kepha asikwazi ukuwasebenzisa wonke.

Ngingabaseka ngokuthi ngibasize ezintweni ezinjengokugqoka kanye nokudla emndenini yabo ngokwahlukana kwabo, ngazi ukuthi bahlezi begqokile bambethe, futhi banakho ukudla okwanele ukuze bakwazi ukuqhubeka nempilo esimweni esibi khona kade besengozini.

Imihlobiso iwuphawu olukhulu kakhulukazi eNingizimu Afrika ngamaZulu. Konke lokho kuyatshengisa ukuthi siwuhlobo luni lwabantu, njenge hawu liyisivikeli uma kunempi, uma lihlobise mhlawumpe ingubo oyigqokile noma iskibha, noma ishethi, konke lokho kuwuphawu lokuthi ongumZulu ophelele.

Ukubambisana emcimbini wakamakhelwane kwakungeve kukuhle ngoba, kwasiza ukuthi sonke senze umsebenzi ngesikhathi kungakahlwa, abantu bakwazi ukuthi bejabule, badle ukudla kwendabuko okungajwayelekile kamakhelwane. Umcimbi waba yimpumelelo ngoba wonke umuntu wajabula futhi wahamba isikhathi sisekahle, akekho owaba sengozini ngenxa yokuthi wahamba isikhathi sekuhlwile.

Amasiko omngcwabo abalulekile kakhulu ngoba ayasiza ekutheni uma kuba nenkinga noma kuzofihlwa isidumbu kukhona okwenzakalayo aye avikele ngenxa yokuthi abantu abadala banolwazi ukuthi yini ndaba izinto ezikanjalo zenzakala. Uma eseyekwa lokho futhi kuba nomehluko futhi kuyabonakala ukuthi kukhona into eyisiko. Yingakho ngithi njoba isikhathi sesishintshile ziningi izinto ezayekwa. Lokho kudala imiphumela engalungile, kakhulukazi uma kuzofihlwa umuntu, kunezinto ezingalungile ezenzakalayo noma umuntu esefihliwe uthole ukuthi kukhona abazokuntshontsha khona emathuneni. Lokho akusekho kuhle.

Indaba yefilosofi ye-ubuntu, into yokuqala kumfundi ngingayisho phambili kube wukuthi ngiyabazisa nanokuthi singayilungisa kanjani. Emva kwalokho mase ngiyihlola kuzoba ukuthi njalo ngizoba nemibuzo ngibone ukuthi ingabe iyenzeka na ey'mpilweni zabo. Ngabe nabo bayayenza yini indaba yobuntu? Ngisho ebudlelwaleni babo bobungani.

Yebo, ikhona indlela umuntu agcine azizwe ngayo. Abanye bayaba nokungabaza ngenxa yokuthi uzosizwa umuntu angamazi. Okunye umuntu uyaye ajabule ethole usizo mayelana nento abhekane nayo noma ukwesekeka. Lokho kwakha isizwe esibumbene nesithembanayo futhi.

Kubalulekile ukuthomba kwentombazane uma isizongena esigabeni sokuba mdala ngoba isuke isinikwa ukhiye, isuke isitshelwa ukuthi manje noma usungagana noma usungathathwa, usuvumelekile. Lokhu kuyinika isizathu sokuthi iqhubeke iziphathe kahle ukuze igcine seyigana.